Ukwengezwa kwezinkonzo zesimo sezulu, aphinde aphinde aqikelele ukuba uhlelo luyafinyelela ngesikhathi kubalaleli.

Yebo, ukhona umehluko. U-three G uye wenze i-network ihambe kancane kakhulu, kanti u-four G kanye no-five G benza i-network isheshe.

Ngingasungula iqembu emphakathini elizosiza ukuba sifundise kabanzi ngokwemfundo kanye nemvelo.

Ukulawula, ukulawulwa abazali kuyasiza kakhulu, nokuqinisekisa ukuthi i-internet yakho iphephile futhi ivikelekile ngokuqukethwe okungalungile.

Ngingaqinisekisa ukuthi baphephile bonke abalandeli, baphephile futhi ngikhethe nomculo abazowuthokozela.

Okungamele akwenze ukucwaninga kabanzi ngomculo othandwa abalaleli kube iwona azowuthula kakhulu ukuze nabalaleli bakwazi ukuwulalela ukuwulalela ngenjabulo nangokuthokoza.

Ulwazi oluningi esikhathini samanje lutholakala kakhulu kuma-smartphone. Yize kuyisiphazamiso kodwa kuwusizo olukhulu kubafundi njengoba isikhathi samanje sigxile kakhulu ezintweni ze-technology ukuze kube khona inqubekela phambili. Ukuba ne-smartphone ukona okwenza kusize kakhulu abafundi ukuba basheshe bakwazi ukuthola abasuke bekudinga ngaleso sikhathi.

Kuke kwenzeke uma kunzima kakhulu ukuhlala ungenalo idatha ngoba awukwazi ukuthola imininingwane eyenzakalayo emhlabeni jikelele lapho sikwazi khona ukubona ukuthi ngabe ikuphi okwenzakalayo, siqaphiseleke ngaso sonke isikhathi. Uma ungenalo idatha kuningi kakhulu esishiyeka kukona esingakwazi ukukubona nokuthi kuqhuba kanjani.

Iziteshi engiy'thanda kakhulu mina i-MM FM neLawa FM. Isizathu sokuthi ngizithande ngale ndlela ukuthi bahlezi bekhipha izindaba eziyiqiniso, bahlezi besinika ulwazi ngokwenzakala ezweni jikelele futhi bayakwazi ukuthi banandise abalaleli, uzizwe unogqozi lofuqufuqu lokuthi usilalele leso siteshi. Benza umsebenzi omkhulu kakhulu. Ngiyasithanda futhi sisezingeni eliphezulu. Sithatha izinga lokuqala kumina leziy'teshi zombili engizibalile.

Kubaluleke kakhulu ukuthi imibhalo ibe khona ngezansi ukuze ngingangeni entweni engingayazi futhi engingayazi imigomo nemibandelo yakhona, engingayazi nokuthi isebenza kanjani. Ngokubhala imininingwane ngaphansi ezansi, lokho kuzonginikeza ulwazi ukuthi le engingena kuyona ngizothola ini, iyiphi futhi imigomo yakhona, imiphi nemibandelo yakhona. Bese kusuka kimi ukuthi ngiyathanda yini ukuthi ngiqhubeke nayo ngingene kuyona, noma angithandi ngenxa yale migomo nemibandela, nalolu lwazi abalubhalile. Kubaluleke kakhulu lokho.